Matsatsing ana ditsela tsa ho fumana ditaba tsa selehae le ditaba tsa mose di ngata. Empa boholo ba batho bo ntse bo itshetleile hodima televishene le radio. Ho ntse hona le methwaelanyana e ntseng e reka dikoranta, feela boholo ba batho haholoholo batjha, ba itshetleile hodima marangrang a internet-e.

Hohang nna ke a hana hohang di-chatbots le di-virtual assistance tsa ha ho na mohlang di tlo kgona ho thusa jwalo ka motho wa nama le madi. Hona le dinako tse ding moo o fumanang hore seo o nang le bothata ka sona ha se a ngollwa lenaneng la mathata ao chatbot kapa virtual assistant e kgonang ho o thusa ka ona. Athe ha o no fumane motho a ka ba ile a utwisisa hore o bua ka eng, ao fetisetsa lefapheng le nepahetseng, a boele a o tsibise le hore nako e tlang o etse jwang.

Ntate, ha o batla dikarabo bakeng sa dipotso tsa dihlooho tse sa tsamaelaneng, o sa batle ho kena mona le mane o ntso fuputsa. AI ekaba lefokisi la hao. Potso efe kapa efe eo ka bang le yona ka tsa bophelo bo botle, AI ena le karabo ya yona. E be yeo bolelle hore o ka fumana thuso e kenelletseng kae? haufi le moo o dulang teng. E be yeo hlalosetse hore o fihla jwang moo, o tsamayang ka maoto kapa o tsamayang ka koloi.

Dumela ngwaneso le kae? Ee, ke phetse. Ke founa mabapi le yona nomoro ena e ke o letsetsang ka yona. Ee, ke ne ke fetsa ho kenya data hona jwale ya diranta tse mashome a mararo, ke data ya letsatsi. Ke bua le wena tjena e fedile. Ke na le hora ke e rekile, kena le hora ke e sebedisa. Mehleng kea e reka ngwaneso, ke tlwaetse ho e reka. Mehleng ke a reka e sebetsa letshehare kaofela. Jwale ke maketse hona jwale ke e sebedisitse bakeng, nako ya hora feela. Mamela ha hona letho le ke le entseng le sa tlwaelehang le ke sa tlwaelang ho le etsa. Jwale ke a kopa ngwaneso, ha re ske ra nna ra etsa bo mohlomong, bo eng bo eng. Tsela ya hore le fuputse akere e teng ka moo, lena le metjhini ya ho fuputsa ho kgona ho bona hore ho etsahetseng. Ngwaneso, ke kopa o nshebele hore ho etsahetseng ka data ya ka. Ke kopa ebile oe fetisetse pele hore ebang ke sa kgotsofalle karabo ya lona, ka nnete ke tlo kopa le nkgutlisetse tjhelete ya ka. Eya, o kanna wa nletsetsa ho ona mohala ona. Ke a leboha ngwaneso.

Abuti ha re utlwe. Hlalosa hee, o re ho etsahetseng ka data ya ka ya sekolo? O no etsa project ya hao ya sekolo ka data ya ka. Ha ke bone o no fuputsa eng? Butle pele ke shebe ke batla ho bona hore oe sebedisitse o etsa eng? Hohang mona ha o hlahe ntho tsa sekolo ngwanaka.

Batswadi dumelang. Ee ke kgutlela ho lona hee, ke tlo le tsebisa hore menyenyetsi eo e re utlwileng hee ya hore extension ya pele le ya boraro di kenyeditswe Wi-Fi ya mahala ya semmuso ke nnete, empa rona ke bana ba re tlotse. Wi-Fi ena ke a mahala, hothwe e etseditswe hore e thuse bana ka diprojeke tsa sekolo. Jwale ke fumane le dinomoro tsa mohala, ka fumana le email-e ya batho ba neng ba kenya Wi-Fi ena. Ba re bona ba rometswe hore ba lo e kenya moo ba e kentseng teng. Ha ba tsebe hore hobaneng extension ya rona, e leng extension ya bobedi e sa kenyelletswa. Ka hoo, ke ba kopile hore ba kgutlele ho nna, ba nfumanele dinomoro le email-e ya motho a ba rometseng hore ba lo kenya Wi-Fi extension ya pele le ya boraro. Ke tla kgutlela ho lona ha se kena le ditaba tse ding hape batswadi. Dankie.